E nna keya o kgothaletsa hore, naha ya rona e tshware mehope ya lefatshe, ya di papadi tse fapa fapaneng, hoba seo se re thusa haholo re le naha. Seo se booster economy ya rona rele naha, hoba ha dinaha tse ding, di tla mona naheng ya rona, tseba hore, e dipoleke tsa rona, tsa ho roballetsa, di tjhelete, mme ho rekiwa dintho tse tswang naheng ya rona, ba kgutlela le tsona tsa bona. Seo se re thusa haholo re le naha, mme setsa hore re bonahale, naheng tse ding rele naha. Jwale nna keya dumellana, le taba ya hore na, naha ya rona etshware mehope ya lefatshe, ya naha tse fapa-fapaneng.

Taba ena ya hore, bana ba rona ba bapale di game mehaleng ya bona, ba be lebale le ho etsa mosebetsi wa sekolo. Nna ha ke rate taba eo, ene jwalo ka motswadi, ke eletsa batswadi ba bang, nkare ho bona, hara beke, ha ngwana a ya sekolong, o le motswadi nka phone eo ngwaneng, ha ngwana a seka ba le mohala ho yena hara beke. Hara beke tlametse a shebane le mosebetsi wa hae. Mohala, ngwana otla ka weekend hore ngoana aba le mohala, hara ho shebana le , ha se yona batswadi, ha ha se yona.

Na hoya ka nna, ke bona hore, di-DJ tsena tsa makeisheneng, ha di fumane menyetla ya ho bapala di-venue-ng, jwale ka di-DJ tsena tsa tsebahalang, ka baka la hore ha ba tsebahale, motho ha sa tsebahale, ha se hangata moo, e leng hore ha tlile venue-ng, batho ba ka mo thabela, kapa batla ka bongata, empa ha o ya tsebahalang, batho ba tla ka bongata. Ke ka hoo di-venue di sa bitsing makeisheneng, e ngwe hape ya dintho, ke tsena tsa , ha bana ba tsebahalang ba bitswang di-venyue-ng, dintho tseo ha se tse tshwanang le tsane tse sebediswang, ke ba tsebahalang, ba tjhelete, ke yona ntho e etsang hore ba se monyetla.

Nna nakong tsaka ha ne ke kena sekolo, ke ne ke bapala bolo ya matsoho, ya banana, mme ke ne ke le e mong, wa bakori bolong ya matsoho. Ka hoo, nakong tse ngata ha re ile, re lo bapala le dikolo tse ding, bolo ena ya matsoho. Ha re kgutla e le rona, ba winneng, ho ne ho nthabisa haholo. Ke ne ke utlwa hantle hore ke atlehileng, mme keya tshepa le bana le bona, bane ba thaba haholo ho ba, kene kele emong, wa bakwang, jwale ha ke korile, ke ne ke thabelwa haholo, e bile ke ikutlwa hore ke a tlile, ke bile ke kgotsofetse hona moo.

Jwalo ka ngaka, ke tlo bua le batho ba baholo, ba fokolang, ka baka la hore ha ba ikwetlise, ke tlo re ho lona batho ba baholo, ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo, hoba ho thusa hore o seke oa fokola ka pele, ho tiisa masapo a hao. E ngwe ya ditsela tsa ho ikwetlisa, ke hore ha o tsoha hoseng, otswe, le ha o katswa ka monyako wa kgutla mane hekeng, o tlabe o ikwetlisitse, o seke wa dula nako e telele o sa etse letho. Ema ka maoto, otlohe, o tsamaye o tsamaye o tsamaye ke tsela ya ho ikwetlisa le yo eo. Jwale ba ba haholo, ke ne kena eleng hore le nna tsa hae ho tla le